Ngokwazi kwami imigodi idalwa ama-truck emgwaqeni ama-truck-i, yah, uloliwe, yah, ama-truck edala imigodi emgwaqeni, so nje uma kungase kuqale kulungiswe iy'timela, ngicabanga ukuthi imigodi ingaphela emgwaqeni or singaba i-Department of Public Works or roadworks bengaba nesikhathi esiningi sokuthi bekwazi ukuthi belungise imigwaqo but into nje edalela ukuthi kube nama-pothole-i ama-truck.

Okwamanje nje ngingasho ukuthi akukuningi mina engikujabulelayo ngamabhasi lawa ahamba amabanga amade, ngobani? I-most yalamabhasi lawa awaseviswa and-e lokho ukubona ngani? Ukuthi umgibeli ebhasini nje masekuthiwa usukhokhile, noma ukhokhele le engathi kuthiwa elonokusho, uma ungena ngaphakathi izinto zakhona ay'sebenzi. So in terms of yah, amabhasi ahamba amabanga amade, ngisuka la eGoli ngiye Ethekwini amabhasi akhona angazi, mhlawumbe lawa asuka la aya e-Cape Town mhlawumbe wona angcono kodwa nje amabhasi ahamba amabanga amade ayikho nje into engingasho ukuthi ngiyijabulele ngawo, cha, kudingeka amabhasi amasha, asebenzayo, a-safe.

Indlela mina engingaxhasa ngayo ukuthi ukuze ngikwazi ukuthi ngiyixhase ngingafaka u-one cent yah, ngingafaka u-one cent ku-dizili, ngifake u-one cent ku-petrol khona kuwukuthi-ke yonke-ke leyo mali leyo ngikwazi ukuthi ngixhase ngawo amabhizinisi ney'moto zokuthwala iy'mpahla. Enye into engingayenza futhi ukuthi ngingalungisa iy'timela khona izinto zizokwazi ukuthi zehle, itengo izokwazi ukuthi yehle emgwaqeni.

Ngicabanga ukuthi njengoba njena ibhasi nalo uma kuwukuthi mhlawumbe-ke liphezulu, ivuleke uma ivuleke ikwazi ukuthi yehlise amasondo khona-ke abantu abadala bezokwazi ukuthi bengene kuyona leyo moto leyo esuke iyi-shuttle, kubekhona futhi nendlela yokuthi kube ney'ndawo zokubambelela uma ungena kwi-shuttle.

Mhlawumbe amarempu noma ama-elevator ayasebenza wona mhlawumbe ko-Gautrain, ayasebenza kuma-Metrobus kodwa ematekisini awasebenzi. So etekisini ayikho indawo lapho khona okwazi ukuthi uma kuwukuthi ngihamba nge-wheelchair, kumele ukuthi u-driver aphume nabantu bekusize khona uzokwazi ukuthi ugibele etekisini, etekisini ayikho le nto lena, ikhona kuma-Metrobus ayasebenza impela, siyabonga ngalokho kuhulumeni kodwa nje ematekisini ayikho le nto.

Ezindaweni zasemakhaya kungamele ukuthi kufakwe lamabhasi lawa mhlawumbe amabhasi ahamba ngogesi kufakwe futhi nanezitimela ey'sebenzakho emakhaya. Iyona ndlela le engibona sengathi mina uhulumeni angasiza ngayo khona kuzokwazi ukuthi-ke umphakathi noma abantu abadala bekwazi ukuthi kubelula ekuthenini ukuthi besuke endaweni enye beye kwenye ngoba njengoba njena ngisho ukuthi amatekisi awanazo iy'ndlela ezi-right-i zokuhamba abantu abadala.

Ama-etoll-i or noma ama-toll-i wona ngingasho ukuthi njena ayasebenza kodwa-ke uma esemaningi kakhulu then agcine-ke eseyasishaya, ngobani? Lokho kudala ukuthi uma impahla ngiyisusa eGoli ngiyisa Ethekwini, izogcina uma ifika Ethekwini, mina nje ngiwusomabhizinisi or noma mina ngiwumuntu ophethe oqashe abantu or noma yah, ngiwusomabhizinisi, lezoy'mpahla lezo zizogcine zidula, so amaningi enza ukuthi izinto zidule so aba yinkinga. Kumele ukuthi kube ama-toll angamaningi kodwa ama-toll azophinde futhi abacabangele abantu ekutheni ukuthi njengoba njena sisusa iy'mpahla endaweni eyodwa siyisa kwezinye iy'ndawo, azizukufika yini zibize ngalena?

Ngingafika njena ngishintshe le nto yokuthi amabhasi uma kuwukuthi azohamba i-long distance kube or noma ibanga elide kube khona amabhasi angasevisiwe, kubekhona amabhasi amawindi akhona angavaleki, kusho ukuthi umuntu uhamba uyagodola, kubekhona amabhasi anethwayo, so iyonanto nje le engingayishintsha. Ngingathi uma kuwukuthi ibhasi selidlule mhlawumbe u-five years, maliphume emgwaqeni kungene ibhasi elisha, le nto lena kube ile nto eyenziwa i-Uber, amabhasi kufanele ukuthi le nto lena eyenziwa i-Uber, uma kuwukuthi imoto yakho isidlulile ku-five years, ayiphume emgwaqeni kungene imoto entsha.